Ho ne ho le monate haholo batho ba ne ba le bangata, ho tletse ho itse tswete. Lethabo le neng le teng ka hare ho motse ono. Ho no le monate kannete. Ho na le dijo tse ngata, meroho, dipotele, mekopu, dinawa. Joo ha ke sa bua ka nama e ne e le kaalo. Motswala kannete lenyalo la hae le ne le le letle haholo ho aperwe hantle. Bo mme ba apere di dia-nyewe le diana-marena ba apere dishweshwe le bo ntate ba tenne, ho le hotle ba apere dikobo tsa bona bo ntate, ho le hotle kannete. Banana bona ba matha ka dithethana hleng. Ho no le monate hle lenyalo lena ne le le monate ka tsela e kaalo. Ho ne ho le hotle. Batho ba kgabile ka meaparo ya Sesotho. Kannete ho no le monate.

Maikarabelo a monna le mosadi lenyalong, ko ho dula hantle bobedi ba bona ba utlwisisane. Ebe dintho di etsa ka ho lekalekana. Ho ska ba na le e mong a dutseng hodima e mong kapa e mong a dutseng hodima e mong, ka tsela ya hore ho na le dintho tseo motho e mong a re nkeke ka di etsa a le mong a re nkeke ka di etsa. Ba tlameha ho tshwarisana dintho ba di etse ka bobedi ka ho lekalekana.

Ntho e ke e ratang haholo ka ka mmuso wa hona jwale, ntho e nkgahlisang haholo ke ka tsela eo batjha ba kgonang ho fihlella ditoro tsa bona ka teng. Hobane kgale ha o no sena tjhelete ya ho tswela pele o ya di-university-ng mane ho ne ba kganthe ho fedile ka wena. Empa nakong ya hona jwale ho na le ditjhelete tse leng hore mmuso di ya o kadima tsona, ditjhelete tsa NSFAS o tsamaye o lo etsa seo o batlang ho se etsa e le e re ha o qetile hee o bo kgona ho kgutlisetsa mmuso tjhelete ya ona.

Nna ke nahana hore mmuso o na le tokelo ya ho ba na le seabe tabeng tsena, hobane hangata bana ba bangata ba hlokahala moo ka baka la ka baka la tsamaiso ya bo ntate mono. Ba bang bo ntate ha bana kgathalo. Ba bang bo ntate mono ha ba shebe bana ba na hantle. Jwale mmuso, ha o ka kenella, o ka fihla hore mohlomong ngwana o hloka thuso e itseng, ebe wa e fumana hona moo a ntse a le hona mono ka ditshebeletso tsa mmuso. Jwale nna ke bona ho le betere jwalo, and hape ha ba ka ngodisa dikolo tsa bona tlasa mmuso mane. Mmuso o tla bona ha e le hore kannete ba tshwanetse e be ba ka nka bana, ba ba beha tulong eno e jwalo, le bana ba teng ba hantle na hore ba ka beuwa tulong e jwalo. Nna ke bona e le e le ntho e ntle eno. Ebile mmuso ke nahana hore na le tokelo e felletseng.

Ntho e tlamehang ho ba ya Basotho feela, ke ntho e tlamehang ebe re e etsa kaofela ha rona re ithuteng ho phedisana mme re rataneng re le batho ba Afrika Borwa. Re le merabe e fapaneng re tlameha ho ithuta ho ratana, ke ntho e ntle haholo. Jwale rona Basotho re tlameha ho tswela pele re ne re e etse ba bang ba tla bona mme le bona ba kgahlwe ke ka ke ka moo re etsang ka teng ebe le bona ba rata ho etsa ka ka tsela e re etsang ka yona. Jwale hee ha re ne re tswele pele ho etsa ba tla bona mme ba kope ho e etsa le bona. Ke moo re tlang ho ba ruta re ba bontshe hore na haele hantle hantle ho phedisana hantle, ho phedisana ka kgotso, ho etsahala tjena ho phedisana ka lerato. Ke ka mo le tlamehang ho etsa ka teng.